Overdraft facility ke dumela hore ke tshebeletso ya dibankeng e sebediswang bakeng sa ha moreki a na le tshebeletso e ntle le banka. Moreki e leng hore o kgola tjhelete e itseng e ka hodimo, mme a na le bonnete ba hore ha kgwedi le kgwedi e fela o tla kgona ho patala overdraft. Overdraft Hangata e hlahella dibankeng tsa di-cheque account kapa di-transmission account kapa di-credit card-eng. Ke me eleng hore di-overdraft di etsahalang teng. E sebetsa jwang? E sebetsa hore banka e o fa tjhelete ka pele, mme wena o tla tla o patala kamorao, e tla hulwa kareteng ya hao kapa mokgolong wa hao ha o kena bankeng. Ke kutlwisiso ya ka ya overdraft eo.

Ke tla hlalosetsa nkgono ke re nkgono, bopaki ba moo o dulang bo bolela address-e ya moo dulang. Address eo kapa bopaki boo e kaba lengolo la di-account mo nang le sekoloto teng, e kaba lengolo la masepala mo patallang ditshebeletso teng. E kaba lengolo le bontshang hore setsha seo kapa sebaka seo seo dulang ho sona ke sa hao. E kaba lengolo le o etseditswe ke mokhanselara. Haebe mo dulang kapa wena o sena di-account. Hobaneng lengolo leo le batlahala? Lengolo leo le batlahala ho bontsha ho ya ka molawana wa Financial Intelligent Act, me e leng hore o leka ho lwantshana le le manyofonyofo kapa bobodu kapa ho utsuwa ha ditjhelete kapa tahlehelo ya ditjhelete kapa ditjhelete tse tswang ka hare ho naha ya rona ka mokunyata, mme di ye di tshehetse ba ferekanyi dinaheng tse ding.

Ha ke founela manager-ra, a nka batla ho tseba lebaka-baka kapa ka batla ho utlwa tlhalosetso ya hae, ya hore na hobaneng account ya ka ya cheque account e ntse e charge-uwa le ha ke sa e sebedise? Mohlomong lebaka ke hore ha ke a bala maemo le dipehelo tsa hore na cheque account e sebetsa jwang. Nka batla hore ke fumane kutlwisiso e felletseng ka tshebediso ya cheque account, hore na hobaneng le ha e sa sebetse e charge-uwa? Le hore na ke mofuta ofeng wa account e leng hore o tlameha ho sebetsa, o sebetse kapa o charge-uwe la ha e le hore ke ha ke o sebedise? Ho tla ba bohlokwa ho nna hore ke fumane tshebeletso eo. Le utlwisisa seo pele nka nka bohato bofe kapa bofeng.

Ke dumela hore ka ha ngwana o etsuwa ke mme le ntate ke batho ba babedi e le motho e motona le motshehadi. Ke toka kapa ho tshwanelehile hore le bo ntate le bona ba fumane molemo bakeng sa thuso e tshwanang le eo. Hobane hore ngwana a hole a be teng, o tlameha hore a hodiswe ke batswadi ba babedi, mme ha ke bone ho na le letho le phoso le leng hore bo ntate ba le entse ho kopa hore le bona ba kenyelletswe dithusong tseo tsa ho bo mme ha ba tlo fumana bana. Ho molemo le ho bona, mme ho ka kgona ho thusa le ho tlatselletsa ho se bomme ba se fumanang. So ya ka nna ke dumela hore o ka ba molemo ha bo ntate ba ka kenyelletswa, mme ke taba e ntle haholo le bona ke ba thusahala, ka tsela eo bo mme ba thusahalang ka yona.